Kuyinto ebaluleke kakhulu kubantu bakwazulu ukuvunula nemihlobiso yendabuko uma behlangene emdansweni noma kugujwa usiko. Lokho kukhomba ukuthi bayazithemba and bayazigqaja nokuzazisa ukuthi basuka kephi. Umlando wakwaZulu uwumlando owaziwa kakhulu umhlaba wonke. Abantu bakaZulu uma behlangene bagqoka ngendlela yokuvunula, yokugcina amasiko, nokukhombisa abantu abasebasha indlela yokuthi basuka kephi, ukuze nabo bangayilahli, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthatha umlando wakaZulu udluliselwe phambili kuy'ngane ezisakhula.

Ukuthomba kwengane yentombazane kwaZulu kuyinto enhle kakhulu. Eminye imizi iyaye yenze usiko thizeni, njengomemulo ukuyomukela ingane esitejini sokuba mdala as umuntu wesifazane. Le mikhosi egujwayo yenzela ukuthi ingane izibone ukuthi isikhulile. Kudala yayichaza ukuthi intombazane noma isingaqoma. Kulowo muzi sebezilindele izinkomo, kodwa ngaphandle kwalokho abantu besimame abadala baye bahlale nayo phansi bayiyale ngeziyalo yokuthi bayifundise ukuthi fanele ibhiheyive kanjani noma iziphathe kanjani emphakathini ukuze ikwazi ukukhula ibe umuntu wesimame oqotho.

Samukelo, kubalulekile ukuthi nazi ukuthi ukudla kwakudala kwasemandulo kwakunempilo kunokudla kwesimanje manje, ngoba ukudla kwakudala kwakusuka ensimini kungene ebhodweni. Nakhona ensimini kwakungafakwa omanyolo izikhulisa lezi ezinamakhemikhali, kanti ukudla kwesimanje manje uthola ukuthi kutshalwa kufakwe omanyolo, amakhemikhali okukhulisa ngokushesha. Loko kunomthelela emzimbeni yethu. Kubalulekile ukuthi uma udla ujwayele ukudla kwakudala njengamadumbe, nobhatata, nobhontshisi, okusuka emakhaya okungafakiwe amakhemikhali phecelezi oku-oganikhi. Kubalulekile ukuthi ningajwayeli ukudla ukudla kwesimanje manje kuphela.